Ka tsela e sa siamang ka gonne batho ga ba sa bonala mme ba tshameka ka tseo tsa ileketeroniki.

Ke gore ke nne di na le tshireletso, di-safe-e mme batho ba ka se gobatsane.

Ke ball-o le sa wrestling, mme go tlhokagala data.

O tlhoka data ka gonne ba batla go kry-a something le bona sengwenyana fa wena o tshameka.

Ke fa o ka reka Wi-Fi or o kopa motho o mongwe a go tshumele hotspot, o tshameke ka data ya gago.

Inthanete e ne e se advanced ka nako ela. Mme e tokafatsa matshelo a rona ka gonne o ne o tshameka o le kwa fa gae mme ga o tlhoke gore o tsamaye o ye kwa ga kgole.

O tshwanetse go tshuma data saver gore o seke wa fetsa data ya gago.

Ka gonne bona ga ba na inthanete e e siameng, e advanced.

Ke motshameko o ka rutang bana gore ke kgone go ba ruta fa ntse ba tshameka mo inthaneteng.

Ga ba felelwe ke maatla mme ga ba gobala. Ka gonne ba no tshwere di megala ya bona ka matsogo, ga ba dire dilo di le dintsi.

Ke ba bula mafatlha gore ba be le matla ka fa nako e e tlang. Mme e ba dira gore ba kgone go bua le bana bangwe.

Ke kgathi ka gonne ga go tlhokagale dilo di le dintsi, go tlhokagala thapo le bana fela gore ba tshameke.

E ba bula ditlhaloganyo gore ba kgone go nagana sentle mme go sena selo se se ba tshwenyang mo moyeng.

Go tlhokagala batshameki ba le raro. Mme mongwe o phosa tenese, o mongwe ka ntlhela o a e catch-a. Wa mo gare o tshwanetse go netefatsa gore tenese eo ga e mo kgome.

Go tlhokala batshameki ba le raro mme mongwe o nna ka la moja mme mongwe o nna ka mo motlhakodi, o mongwe o tsena ka fa gare, o tlola mogala mme o tsena ka fa gare o tswa ka . Mme fa a ka se kgone go tswa or-e a se kgone go tsena, o mongwe o ya kwa ntlhela o ema kwa fa moja mme o na le kwa moja o tsena ka fa gare.

Bagolo ba tla gobatsa bana, mme bana ba tshwantse netefatsa gore ga ba gobale.

Ke mantlwane, ke kgathi mme le tenese. Ga di sa tshamekiwa ka gonne gona bana ba gompieno ba tshameka metshameko ya mo inthanete.

Ke motshameko wa mantlwane, mme re tshameka jaaka leloko kgotsa batho ba ba dulang mo motseng mongwe. Mongwe le mongwe o ba le motse wa gagwe mme go tshamekiwa malapa dilo di le jalo.

Ke motshameko wa mantlwane, ka gonne bana ba tla dira dilo tse di diriwang ke batswadi mme ga di a siama for bone.

Ke diketo mme re dira circle-e, re kenya matlapa letlapa lengwe le pass-etsa kwa godimo go wa matlapa ao. Ga o letlapa leo o tshwanetse o le pass-e gape o latlhele matlapa a otlhe ka mo cirle-eng go sa le le lengwe.

Ke mantlwane, le kgathi ga di sa tshamekiwa.

Ke go gym-a mme ke e dira diura di le pedi ka letsatsi. Ke gore ka beke ke dira diura di le two, four, six, eight, ten, twelve, lesome le nne.

Ke mantlwane ka gonne ke tshwanetse go siela bana ba bannye gore ba kgone go tshameka le bona, ke seke ka ba .

Go gym-a go tla go dira gore o be le matla mme o ka dira mosebetsi wa security, ba o patelela o na.

Motho a ka tshameka bo serious-e mme a ithuta go tswa mo motshamekong oo. A kgone go dirisa dilo tse a ithutileng tsone mo motshamekong oo go tlisa madi ka fa lapeng. Go tshwana le gym-a, motho a tla re fa a gym-ile a nang le mmele wa senatla a dira bo security.

Tlile go tshameka kgwele ya dinao, a ka ya kwa ntle a yo tshameka kgwele fa a na le mosebetsi ka nako e a sa sebetseng ka yona. Mme go tshameka kgwele go a mo tlisetsa madi ka fa lapeng.

Re rata go tshameka kgwele ya dinao fa re dutse ka dinako le dinako.

Go dira gore mmele wa gago o be matlhagatlhaga mme o seke wa golofala ka pele.

Ee, ka gonne batho ba le bantsi mo matsatsing a gompieno ba tshameka metshameko ya mo mogaleng wa letheka mme ga ba sa tshameka ka namana.

Ke motshameko wa kgwele ya dinao, e teng ka fa mogaleng wa letheka, e teng le ka namana.